Nna mohopolo wa ka ke onana hore re kgone ho dula re na le motlakase mona sekolong, ne ke bona ho ka ba bobebe haholo ha re ka batla di-panel tsa solar, re a di hokela marulelong a sekolo, mme ra di hokela metjhining ya rona ya Wi-Fi. Ha ho le jwalo hona ho bolela hore ha re e hoketse metjhineng ya rona ya Wi-Fi le di-light-eng tsa sekolo, re tla kgona ho dula re na le Wi-Fi e matlafetseng. Re tla kgona ho dula re na le motlakase ka nako eo o hlokang ka teng, le tshebediso ya teng ya di-solar, e tla fokotsa tjhelete eo sekolo se sebedisang ho patala motlakase le ho reka di-generator-a.

Difilimi tse etswuang Afrika Morwa hana jwale se di hlabollohile ho tshwana le mehleng ya pele. Di se di kgona ho fumana dikgau mose ho mawatle. Nna difilimi tseo ke di ratang ke tsena tse latelang, ke rata Tsotsi moo ho bapalwang Terry Pheto le Presley Tshweneyakgale, mme ke boele hape ke rata difilimi tsa Lean Schuster kaofela hobane di ya tshehisa, di ntsha le bodutu. Hape ke rata le Sarafina hobane e re ruta ka mokgoo baholo ba rona ba ne ba phela ka teng nakong ya mmuso wa kgatello le hore ho tlile jwang re fumane tokollo ya rona.

Maemong ana moo ke emetse mehala ho tswa di-company-ing tse ke entseng kopo ya mosebetsi ho tsone, ebe ke fumana tse ding tsa sepeme kapa tsa di-private. Ke a e araba mehala eno, mme ke mamele hore na ba bua eng ha ba qala ba bua ka ntho tseo ke sa di tsebeng, ke beha mohala fatshe, mme hape ke kentse application e kgonang ho bontsha ha nomoro e kena le ha e le poraefete hore na e tswa kae, e tswa khampaning efeng le hore na ke spam kapa jwang. Hona ho nthusa hore ke qobe ho araba mehala e senang molemo le e sa tlo ntswela mosola ya spam.

Nna data eo ke e sebedisang ka letsatsi, ke Gig e le nngwe, mme boholo ba nako ke e sebedisetsa ho etsa dikopo tsa mosebetsi, marangrang, ho sheba di-email, ho romela melaetsa ka di-WhatsApp, e ngwe ena ke e sebedisa ho sheba di-video internet. Ha ke sena data ha ke kgone ho sebedisa phone le letsatsi la ka ha le kgone ho tswela pele hobane, bophelong ba hana jwale batho boholo ba sebedisa tsona di-phone hore ho be le dihokahanyo. Ha o se na data ha o kgone ho bua le batho, ha o kgone ho hokahana le bona le phone ho tshwana le ha o se na yona, hona ho etsa hore motho o hlore hobane letsatsi la hao le ya ema ha hona ntho o kgonang ho e etsa.

Nna di-channel tseo ke di ratang, ke tsa mmino, tsa dibaesekopo kapa tsona difilimi le tsa thuto le tsa ditaba. Di-channel tseo re di buletseng hae, ke tse lekaneng hore re ka di shebella kaofela hobane re babedi fela ka tlung, mme sena se re thusa hore re boloke tjhelete e ngata haholo, hobane ha re di buletse kaofela di-channel di nka tjhelete e ngata, mme ebile re qetella tse ding tsa tsona re sa di shebella kaofela ha kgwedi e fela. Jwale hana jwale tjena re na le kgetho ya hore re kenya di-channel tse fe, re ntsha tse fe, re tlohela tse fe, jwale re kgethile tseo re di shebellang ka mehla, mme nna tse ke di ratang ke tseno tsa difilimi, tsa thuto, le tsa mmino, le tsa ditaba.

Dipina tseo ke di kgethang, ke tse buang ka lenyalo, tse buang ka kaho ya malapa le tseo di tla etsa batho ba tantshe. Ho tshwana le dipina tsa Makhadzi le tse ding tsa bo Brenda le tsa bo Yvonne Chaka Chaka. Ke kgetha mmino ona o tjena hore batho bohle ba tlileng lenyalong, ba thabe, ba natefelwe, mme hape ha ntse ba thabile, ba natefetswe, ba nne ba fumane molaetsa dipineng tseo. E tshwanetse hao kgetha dipina tsa lenyalo, o kgethe dipina tse tla reng ha o di mametse di fane ka molaetsa o bontshang hore ke lenyalo, mme o tsamaisana le mosebetsi o entseng.